Ngabe uyoy'hlolela isifo sengculazi emtholampilo, saqale bakunikeze ukululeka ngokwengqondo, ebese-ke bekuchazela ukuthi uma ngabe uhlolelwa kwenzakalani uyobe-ke usuyahlolelwa-ke igazi. Bakukhiphe-ke igazi, bakucofe umunwe, bese bathela kulento esuke isibheka ukuthi ngabe unalo yini igciwane noma awunalo.

Inzuzo nezinsiselelo ezisizayo ngokwesekela ngokwengqondo nangokozwelo kubantu abakhubazekile. Abantu abakhubazekile nabo benza kahle empilweni, ngoba benabantu abasuke bebasekela bebatshengisa ukuzwela nanothando.

Mkhulu, amaphepha okumele uwaphathe ukuze ubhalisele impesheni, umazisi wakho ubaluleke kakhulu, incwadi yekhansela kanye nencwadi yasebhange lakho olisebenzisayo ozokwazi ukuthi uholele kulo.

Uma ngangingaklama uhlelo olusha lwemfundo mayelana nokusoka, lungahlanganisa izinto ezibalulekile kakhulu ezifana nokuthi, uma ngabe usoka ngabe kuyini isizathu sokuthi kumele umuntu wesilisa asoke? Futhi uma ngabe esesokile, ngabe unakekelwa kanjani?

Amakhansela nabaphathi basezindaweni ezisemaphandleni kumele balungise imigwaqo, futhi kukhulunywe nanohulumeni wezwe lonke, ukuthi ulungise izindawo ukuze ama-ambulensi azokwazi ukuthi afinyelele ezindaweni ezisemakhaya noma ezindaweni zasemaphandleni ngokushesha.

Uma ngingaklama umkhankaso wokuqwashisa umphakathi ukuze uxwayise abathengi ngobungozi bemikhiqizo yokukhipha ubuthi emzimbeni, ngingabaxwayisa ngokuthi ngenze isihloko esiqondile futhi esicacile, abantu bazi ubungozi bokukhipha ubuthi emzimbeni.

Amasu angasetshenziswa ukukhuthaza ukwethenjwa ezindleleni zesimanje zokuhlela umndeni, ukuthi abantu bachazelwe ngakho konke abangakusebenzisa, futhi batshelwe nanobungozi uma ngabe ubungozi bukhona, bangafihlelwa ukuze umuntu azothatha into ayaziyo ukuthi izobe imenzani emzimbeni.

Izinsiza ezijwayelekile ezidingeka ezindaweni emakhaya ukuthi kubekhona umuntu noma umuntu osebenza emtholampilo, okwaziyo ukuthi abe semakhaya mhlampe ngosuku olulodwa evikini, abakwaziyo ukuthi bahlole ogogo, noma abantu asebekhulile, noma nje umphakathi uma ngabe unenkinga, abazobe besebenza ngawo amehlo ukuze ugogo azokwazi ukusizakala.

Uma ngabe ngingafaka izihlalo zabakhubazekile kanye namalempu ebhilidini noma endaweni yomphakathi, ngingaqinisekisa ukuthi kufakwa izinto eziseqopheleni eliphezulu, ukuze bazokwazi ngempela ukuthi bakusebenzise, futhi kungahambi kwesikhathi, bese izinto ziyahhodloka noma zibe zingasasebenzi bengasakwazi ukuthi bazisebenzise kahle abantu abakhubazekile.

Bengicela nkos'yam basebenzi ningisize kakhulu naku ngigulelwa umntwana. Manje umntwana ulimele kakhulu, udinga usizo olusheshayo, bengicela ningisize kakhulu.

Lokhu kungangenza ukuthi ngingazizwa kahle, ngizizwe kabi kabuhlungu futhi umoya wami uphuke kakhulu. Kubuhlungu kakhulu ukuthi into uyidinga kodwa ungakwazi ukuthi uyithole.

Ubudlelwane engingabufuna ukuthi abantu besilisa bekwazi ukuthi baziqonde uma ngabe bengekho kahle, futhi bekwazi ukukhuluma nabantu besifazane uma ngabe bedinga usizo, bengafeli ngaphakathi. Umkhankaso wami ngabe ukuthi, indoda yebo, iqinile kodwa iyadinga ukuthi ibe nomlekeleli.

Umtholampilo wangakithi ungase uphelelwe imithi namaphilisi abalulekile. Umphakathi kanye nomnyango wezempilo kumele uhlangane ukwazi ukuthi ukhulumisane, kusheshwe kudluliselwe kubaphathi abakhulu bezempilo, ngoba kubalulekile ukuthi abantu bathole imishanguzo yabo ngesikhathi.

Bendabuko bangazibandakanya ukuthi basebenzisane nabantu bezempilo, nabantu bemitholampilo ukuze kwakheke amakhambi aphephile azokwazi ukusiza abantu bahlele imindeni ephephile.

Abantu basemaphandleni noma abantu bonkana kufanele baziswe ngobuhle nobubi bezinto zokuvimbela inzalo. Abantu abafundiswe ngendlela izinto ezisebenza ngayo bangaqanjelwa amanga futhi banganikezwa ulwazi olungaphelele.

Abalulekile ekukhankaseni kwezempilo yabesilisa. Ekuqwashiseni nasekukhuthazeni ukungenelela kunesikhathi ukuthi abantu besilisa kufanele, uma ngabe benazo izinkinga basheshe bazisho kusanesikhathi bakwazi ukuthi baluthole usizo, bangafeli ngaphakathi.

Mgomo okufanele zenziwe ukuthuthukisa ukunakekelwa kwezempilo kokuzala kubantu abakhubazekile. Abantu abakhubazekile kumele basizwe, baqondiswe ukuba ngoba bekhubazekile noma bephila ngokukhubazeka, nakhu-ke sebeba nabantwana abantwana bazobanakekela kanjani. Futhi nabaseduze nabo bakwazi ukuthi babasize abantu abakhubazekile bekwazi nabo ukuthi banakekele abantwana.

Nzuzo ezitholakala kwimikhankaso yokuqwashisa umphakathi ekukhuthazeni ukucabanga okujulile nokufunda. Lokhu kuhle kakhulu ngoba uma ngabe abantu befundile, kukancane ukuthi kwenzeke isimo kubona bengakwazi ukuthi bangenzenjani noma bangathola kanjani usizo.

Bezempilo bomphakathi bangasiza ukuthi bazise abantu abasebasha ikakhulukazi, ekuthi kubalulekile ukuthi bakwazi ukuzigcina naze bakhule bangajaheli ukuthi babe nabantwana. Ngakho-ke futhi bangabafundisa nangezindlela zokuyivimbela ukukhulelwa.

Umthelela omubi kakhulu uma ngabe kungaphela inyanga umtholampilo wendawo ungayitholi imishanguzo yengculaza. Abantu abazobe bethinteka bayobe begula into ongakaze uyibone, abanye futhi bangagcine sebephumelwa nayimiphefumulo yabo.

Ezinye zezinto ezisetshenziswa abahlinzeki bezempilo lapho benikezela futhi beqapha imishanguzo elwa nesifo sofuba, ukuthi babaqwashisa abanesifo sofuba ukuba uma ngabe bethatha imishwanguzo, kumele bayithathe imishwanguzo izinyanga eziyisithupha. Kubaluleke kakhulu ukuthi bawenze lokho nsuku zonke ngoba uma ngabe bengakwenzi bazoba senkingeni futhi bangagcine sebephumelwa nayimiphefumulo yabo.

Umbono wami ngalokhu muhle kakhulu, izingane, yebo kumele zinakekele abazali bazo uma ngabe sebesigabeni sokukhula. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bathole izibusiso, futhi babuyisela okuhle ngokuhle kubazali babo, ngoba nabo babanakekela beseyizingane.

Kubaluleke kakhulu ukuthi amaphilisi akho, noma imishwanguzo yakho uyiphuze nsuku zonke, ungalinge weqiwe isikhathi futhi weqiwe amalanga. Lokhu kuyasiza ukuthi umzimba wakho ukwazi ukubamba izinga futhi ulwe negciwane emzimbeni wakho.

Njengomphakathi, sizizwa sijabule kakhulu, sizizwa singakwazi nokuchaza injabulo yethu, ukuthi sikwazi ukuthi sibe nomahambanendlwane oseduze. Ngikho wonke umuntu onenkinga, noma odinga usizo ezokwazi ukuthi asizakale. Sijabule kakhulu.

Akungiphathi kahle lokhu ngoba abantu uma ngabe begula basuke beludinga usizo. Kanti futhi kunokwenzeka ukuthi umuntu agule lapho engenayo kahle imali. Ngakho-ke ukubiza kwemithi emakhemisi ezweni lethu akungiphathi kahle.

Izindlela zokuvimbela inzalo zendabuko zona azinako ukuthi uhambe hambe, ube nezinto ezihluphayo uma ngabe usuzisebenzisile, kanti ezesimanje zinokuth uhambe hambe, kube nezinto ezikuhluphayo uma ngabe usuzisebenzisile.